Kukungaphatheki kakuhle kwabo ezibhedlele. Inokwenza loo nto leyo ukuthi bathandabuze ade umntu omdala axolele into yokuba makafele kwakhe kunento yokuba ahambe ayokhangela uncedo kumaziko onyango.

Sisi, mna ndicinga uba sisigqibo esihle into yoba umama aye kwikhaya labantu abakhulileyo ngoba kaloku umama umdala ukuba angahlala yedwa phaa kulaa ndlu. Umama ukuba uyawa, ukuba uyokonzakala akukho mntu uzawukwazi ukumnyamekela kwaye nokuba omnye wethu angahamba ayohlala kunye naye kuba thina singaqeqeshelwanga ezonyango kusezawubanzima ukuthi masimnyamekele ngendlela efanele iminyaka yakhe. So mna ndithi sisigqibo esihle kakhulu ukuthi okungcono kukuyombeka kwikhaya labantu abakhulileyo apho azokwazi ukuthi anyanyekelwe aze afumane uncedo aludingayo.

Baba mathidala xa bengaqinisekanga ukuba abazali babo bazophatheka njani kula makhaya abantu abasele bekhulile nokuva ngempatho ezimbi zamanye amakhaya abantu abasele bekhulile. Yiloo nto leyo iye yenze ukuba kungabikho lula ngomntu ukuthi aye kumzali wakhe aye kula makhaya ngoba kaloku uyoyika ngendlela azofika aphatheke ngayo.

Ndingacebisa kwaye ndicele nokuba ngabantwana bakhe ukuthi mayibe ngabo abathi bamncede ekubeni uba akwazi ukupeya le mali, nto leyo ke ngoku ezawukwazi ukuthi kuqinisekwe ukuba utatomncinci utya kakuhle. Imali ayipheleli yonke etywaleni.

Ungawadlulisela ngokuhambisa umboko apha ekuhlaleni. Uba umboko awukho sicele abantwana bakhwaze bexela apha ekuhlaleni.

Andicingi njalo ndicinga ukuba ziluncedo kakhulu kakhulukazi kwiindawo ezingenazo iikliniki. Endaweni yento yokuba ingabikho kwaphela ngcono kubekho le ihamba hambayo.

Ndikhumbula uba kwakuthule kakhulu ndingenamntu woncokola kodwa ke noko ugqirha yena wawenza umsebenzi wakhe kakuhle.

Ndothuka kakhulu kwaye ndandivuya ngoba kaloku ndandingalindelanga impatho enjeya kwikliniki yasezilalini. Bandiphatha kakuhle kakhulu bandiphatha ngembeko kwaye ndachukumiseka yinto yokubana ndikwazi ukumameleka xa ndandithetha nomongikazi.

Kundichaphazela kakubi kakhulu kwaye kabuhlungu ngoba kaloku ngoku umntana wam angangafumani uncedo olufanelekileyo ukuze akwazi ukunyangeka kwimeko akuyo kuba ngenxa yokungafani kolwimi. Kanti ke ukuba nasesibhedlele itoliki ibikhona umntanam beyakwazi ukuthi ancedakale ngendlela efanelekileyo.

Into endinokuyenza ndingacela itoliki. Ukuba itoliki ayikho then ndingathi ndisebenzise noba yi-cellphone ngoba kooGoogle namhlanje uyakwazi ukutolikelwa into ibe yile ndlela ungathanda ukuthi okanye ithethwe ngale ndlela ubungathanda ukuthi ivakale ngayo, so ndingenza ngolo hlobo. Uba ukhona omnye umhlali ndingacela umhlali okanye ndicele itoliki okanye ke siphele sibhenela kuGoogle lowo.

Hayi, andicingi njalo. Abantu abadala ngoku eMzantsi Afrika abasahlonitshwa ngendlela babekade behlonitshiwe ngayo ngaphambili kwaye loo nto leyo ibonisa ukuthi noxabiso ngabo alisekho.

Hayi, andicingi njalo ngoba ke nangona ikho maxa wambi baye bangakwazi ukuthi bafikelele kunyango olungcono okanye olugqwesileyo.

Ukuba imali ikho ndingamkhangelela umongi ozawukwazi ukuzomnyamekela ekhaya aze amgcine kakuhle kungenjalo ndingamsa kwikhaya labantu abasele bekhulile apho azokwazi ukufumana khona uncedo oluza kumfanela.

Mama, ndicinga ukuba licebiso elihle kakhulu elo ngoba kaloku ngokuhlala wedwa endlini yakho ezilalini kusenokubakho nento eyenzekayo wonzakale ngandlela ithile kube kungekho mntu onokunceda. So eli cebiso lokuya kwikhaya labantu abadala ndibona lilihle kakhulu.

Ngoxa mna ndisekhona kunye naye apha ekhayeni lakhe ndingazama kangangoko ukuthi ndimfundise kwaye ndimbonise imbaluleka yokuthatha amayeza ngamaxesha afanelekileyo kungenjalo ndingamzamela nento ezawusoloko imkhumbuza nokuba yi-alarm efowunini ezawusoloko ukumkhumbuza ukuthi ngamaxesha athile ufanele ukuba uthatha amayeza akhe.

Utatomncinci ndingamcebisa ukuba abe nendlela abe nesicwangciso sokusebenzisa imali abhale phantsi oko akudingayo nemali eza kudingwa zezo zinto. Xa enesicwangciso sokusebenzisa imali then loo nto leyo iya kuthintela ukuba imali leyo ayisebenzise ngendlela engengoyabulumko nto leyo ke ngoku ezawumenza ukuthi azibone sele ephinda exhomekeka kwabanye abantu.

Njengoko ndizawube ndindwendwele kwesi sibhedlele nam ndingathi ndithathe ingxelo ndiyise kophezu kwam, umphathi wam ukutsho. Ngaphaa koko ndingafuna ukuqonda ukuba ngaba ikho indlela yento kuba abe khona amayeza azofumaneka namhlanje umhlawumbi kuthathwe kwisibhedlele esisedolophini okanye kwezinye iikliniki ezikufuphi ukuba zona zizawube zinawo.

Ndingacela intombi le ihamba nomama ukuba imtolikele ukuba umama ndicela andibhalele phantsi ukuba ingxaki yakhe yintoni na. Xa enze njalo ndawukwazi ukuthi ndimncede ngcono.

Emva kokuba ingxelo ndiyinikezile kumphathi wam ndiza kuthi ndikhangele kwiikliniki ezikufuphi nesibhedlele esisedolophini ukuba andinokufumana amayeza angekhoyo kule yam iklinikhi.

Ndingazamela ukuba kubekho ikliniki ehambayo ethi ifikelele apha elalini ukuzoncedisana nale ikhoyo imileyo.

Mntu ngamnye unelungelo lokuzikhethela ukuba uyafuna na ukuba yinxalenye yovavanyo. Efunekayo kwiinkampani ezenza amayeza yinto yokubana zibe phandle ngento yokubana zintoni ezilungileyo nezingalunganga ezinokuthi zibehlele abantu abavavanya kubo. Abantu abathi bavume okanye abathi bangavumi ukuthi babe yinxalenye yovavanyo babe kanti bathabatha isigqibo esicingisisiweyo.

Ndingasebenzisa ukubhala phantsi kuquka kunye nemifanekiso nto leyo esinosinceda ukuthi sikwazi ukuthi siqondane mna nesigulana eso.

Kuthi qatha izinga eliphezulu lokuxhatshazwa nokubulawa kwabantu ababhinqileyo kuquka kunye nabantwana abangamantombazana nto leyo embi embi kakhulu kwilizwe lethu.

Uba ndinokutsho ndithi nanku unobangela wobundlobongela obusekelwe kwisini ingabe ndiyaxoka. Kona kona andiyazi andiqinisekanga kodwa endikwaziyo kukuba ixhaphakile ibe kwangaxeshanye imbi kakhulu.